Izici esingaba nazo ukuthi kunganzima ukuthi sithole abatshalimali abazosilekelela kwibhizinisi lethu. Izinzuzo ukuthi uma ibhizinisi liqala ukusebenza singenza enhle imali ngoba ngabe ibhizinisi lokuqala elikhipha lezi zinto ezibaliwe ngaphezulu.

Ngingabuza ukuthi umuntu uba yilunga eliphelele emva kwesikhathi esingakanani. Mase bengitshenile, ngibuze ukuthi uma umuntu eshone ngengozi, kwenzeka kanjani singakafiki lesi sikhathi abasibekile.

Ngingabuza ukuthi umuntu uba yilunga eliphelele emva kwesikhathi esingakanani. Ngibuze ukuthi umuntu oshone ngengozi bona benzanjani kulo mshwarensi wabo.

I-ephu yasebhengi ingamusiza ngokuthi zonke izinto ezenze kalula njengokusendela abantu imali, ukuthenga ugesi, ukukhokhela izitolo, ukuthenga i-airtime.

Umthelela wesikhathi sokulinda ekusebenzeni ngempumelelo iyonke kumshwarensi womngcwabo ukuthi unikeza abangcwabi isikhathi, nemali eyanele yokuplana umngcwabo oseqophelelweni eliphezulu.

Umthelela wesikhathi sokulinda ekusebenzeni ngempumelelo iyonke komshwalensi womngcwabo unikeza inzuzo ngokuthi unikeza isikhathi abangcwabi ukuthi benze umngcwabo oseqophelelweni eliphezulu.

Izici ezintsha noma ubuchwepheshe noma izinsiza engingazifaka, nokuthi ngingamaketha kanjani ukuthi umshwalensi engawukhiqiza kungaba umshwalensi wezifo, lana njalo emva konyaka ozo-claim-a imali thizeni ukuze ukwazi ukulapha isifo lesi esikukhungethe.

Izici ezintsha nobuchwepheshe noma izinsiza engingazifaka nokuthi ngingawumaketha kanjani umshwalensi, ngingabhala amabhodi wokuthi ngiwumakethe, ngikhiphe nasezinkundleni zokuxhumana. Futhi umshwalensi engingayenza kungaba umshwalensi wezifo ezithizeni, okuwukuthi njalo emva konyaka uyahamba uyothatha ingxenye yemali osoyikhiphile.

Ngesikhathi othandiweyo wami ekhishwa umshwalensi emva kokuthi engakhokhi emshwalensini wesikhashana esifishane ukuthi akabanga athole imali lo owaye uyilindele, and lesi simo size simuphathe kahle. Isifundo asifunda ukuthi emva kwalokho akaze angakhokhi umshwalensi, ubesekhokha inyanga nenyanga.

Izinzuzo eziba khona ukuthi uyakwazi ukukhandelwa imoto yakho uma inenkinga, nokuya kwi-service kumahhala. Izingozi ukuthi kwesinye isikhathi imoto yakho uma ife kakhulu kufanele nawe ukhiphe imali unezezele ngale ekhishwa umshwarensi ukuze bekwazi ukuyikhanda.

Izinguquko engingazenza njengokuthi mangishadile ukuthi ngifake ongumkhwenyana wami emshadweni, njengokuthi uma ngithole umntwana ngivule umshwarensi omusha okuwukuthi ngibekela ingane yami imali yokuthi ifunde.

Isikhathi esokulinda umshwarensi sibe umshwarensi womngcwabo sibe nomthelela omkhulu ngokuthi kukhona engimaziyo obethathe umshwarensi ngoba esebona esegula kakhulu. Ngebhadi washona engakabi yilunga eliphelele, yacwila leyo mali obeseyikhokhile, nomasingcwabisane wangakwazi ukuzomungcwaba.